Mo tikologong e ke nnang mo go yona go tlhokagala ditlamelwana tsa pholo tse e leng gore di tla isetsa bagodi meriana ko malapeng a bona gobane bagodi ba palelwa ke gore ba ye tleliniking ka gore tleliniki e kgakala le bona ko ba dulang ko teng mme go tshwanela go bua le batho ba e leng gore ba tlo ya ba ile go ba lekola ko malapeng mme ba kry-a le meriana ya bona ko malapeng.

Go ya ka setso, motsofe o tshwanetse go tlhokomelwa mo lapeng ke ba lelapa go fitlhelwa a ya badimong mme ka nako ya jaanong dilo ga di sa le jalo mme o kgona go isa motsofe ko lefelo le le tlhokomelang batsofe. Mme fela go na le batho ba ba sa tseneng ba phela ka setso sa gore motho tsofetseng o tshwanetse go ba gaufi le ba gaabo go fitlhela metsotso ya bofelo a ikela badimong mme go farologane mme ke tsona tseo.

Setso se ruta gore kajeko kanne o monnye o tlhokomele motsofe ka gore lwena o tlo tsofala go na le o mongwe monnye yo a tla o tlhokomela mme mo bophelong matsogo a tlhatswana mme setso se re bontsha gore ga o le motho o se be nne wa ikgogomosa gobane ga o tsofetse go na le batho ba tlo o tlhokomelang, setso se re bontsha seo.

Lelapa le setšhaba gompieno ba na le seabe sa go tlamela batsofe ka lerato, tlhokomelo le gore go itseela thuto mo go bona mme bogologolo e ne e le nako e le gore batsofe le bona ba ne ba ithuta go tswa go bona mme ba ne ba sa ba tlhokomele go le jalo gobane bophelo nako tsela le bo sa tshwane le jaanong mme kry-a batsadi ba ile ba bereka koo e le bana ba ba setseng le batsofe kwa lapeng mme go farologana kana gona le dintlo tse e leng gore o kgona go isa motsofe ga a tsofetse tse di tlhokomelang batsofe.

Mo tikologong ya me, go na le tirelo e nngwe e ke itseng e tlamelang batsofe ke old age re bitswa ya ko lefelong le batsofe ba yang ko lona mme ka gore ba tlhokomelang batsofe ba e leng gore ba nang le bona ka matsatsi le matsatsi.

Ee, mo tulong e ke nnang mo yona go na le lefelo le le tlhokomelang batsofe ke old age re e bitsa jalo mme go a duela mme tuelo ya teng ga se madi a le mantsi mme ba tlhokomela batsofe ba ba tlhapisa, ba ba neela tsa go ja mme ba ba thusa gore ba kgone go nna ba ntse ba nonofile gore tshwana le go ko bona mme ba ba setseng kwa lapeng ba kgone go dira maphelo a bone sentle ba nne ba ntse ba ile govba check-a batsofe mara se se leng botlhokwa ke gore batsofe ba tlhokometswe sentle ko lefelong eo.

Ga ke na bothata ka thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe mme seo ba ka se le lokisang ke gore batsofe e kare ge ba ile marekelong kgotsa gongwe le gongwe ba sa ba emisa mo moleng gobane ba tsofe ke batho ba bagolo mme ba tlhoka gore e be bona ba re ba fetisang pele mme le ko ditheong tse dintsi tsa puso bagolo ba tshwanetse go tlhomphiwa ba tshwanetse go neya tsela pele.

Ke bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e le madi a a lekaneng ka gonne a kgone go tlamela batsofe ka dilo tse ba tlhokang go di reka, dilo tse ba tlhokang go di dira mme dilo tse di mmalwa tse di tlhokegang mo maphelong a bone.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe ga motsofe a e tlhoka, a ka nna a ya kwa lefapheng la tsa bophelo kea di ofising tsa SASSA mme a kgona go apply-ela tšhelete eo mme ba tlo mo nyaka pasa ya gagwe go bontsha gore o na le dijara tse kae mme ga e setse e mo dumetse o tla kgona go e gola mo bankeng ena a ikgethileng go ba ka yona karata ya SASSA.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa thata ka gore gona ka nako e go ga o sa ile go nna gore ba lelapa ba i-search-e mme yona tšhelete e go ya motsofe e tla mo thusa go mo tlhokomela le gore ba leboge le batlhokomedi ba gagwe mme ke yona tšhelete eo e tla dirisang.

Motho o simolola go kry-a tšhelete ya gage ya phenšene a le dingwaga di le masome a mathataro mme gore a kry-e tšhelete ka yona nako e ke ka ntlha ya gore bontsi ka nako e ke gore nako e leng gore mebereko ga ba sa kgona go bereka mme ke ka moo ba kgona go kry-a tšhelete eo.

Re ka thusa batsofe ka gore re bolele le ba lefapha mme ba kgone go ntsha koloi e tla ba isang sepetlele mme ya ba busa, ke na le go bona ko metseng e mengwe ba dira jalo mme ba itse gore ka letsatsi le le so ke motsofe mang le mang le mang ba ba tlhokang go ya sepetlele mme ba ba tseya ba ba isa kgotsa ga e le gore eo e a pala mme ga e be gore di-doctor di ya ko batsofe ko malapeng.